Uhulumeni ezolimo eNinguzimu Afrika lungenza ukuthi lifundise abantu ngezolimo kabanzi ukuthi umhlaba usebenza kanjani, futhi ufundise abantu ngendaba ze-global warming, futhi zifundise abantu ngodaba zokuthi kutshaliwa kanjani. Futhi njengoba i-global warming ikhona, ungayenzika kanjani ukuthi iyitshalo zikwazi uku-survivor kwalesikhathi lesi samanje.

Abalimi basemakhaya abasanabasebenzi abazobasiza futhi abantu mabasuka emakhaya baya emadolobheni ba-adapt-a idolobha, abasakwazi ukutshala izilimo the way ngendlela le abatshala ngakhona emakhaya. So, le ndaba le iyabalimaza abalimi basemakhaya futhi isimo somnotho angeke sahamba njengoba sijwayelekile.

Izindwangu zoboya uma sizibeka nezinye izimpahla kumele sizingahlanganisi nezingubo, futhi singahlanganisi nezimpahla ezinoboya, futhi kumele zigeziwe emshinini, kumele sizigeze hlukene kube yizo kuphela iyindangu ezinganaboya. Kugeziwe iyindwangu ezinoboya separate neyindwangu ezinoboya, futhi indwangu ezinganaboya azifuni i-stay soft esiningi ey'mpahleni siyoyenza ukuthi impahla zizobamba uboya.

Uma imfuyo ingagonywa ingathola isithola ukugula namagciwane angafuneki futhi abomthetho we-health mabaza kuwe bazo-check-a ungazithola usenkingeni uma ungumlimi wemfuyo, futhi ubeka umphakathi ekuguleni.

Isikhumba akumelanga sihlangane nezingubo ezinye ezingamakhemikhali futhi ezinengubo eziningi, futhi isikhumba uma usigeza kumele uthenge kweleda usigcobise ngayo ukuthi ukwazi ukunakekela i-quality yaso sihlale sinjengawukho.

Singazama ukufunisisa kabanzi nge-hydroponic system kwabantu abangaphesheya ngoba abantu abangaphesheya kudala bayicalile, futhi nami ngazama ukuthi sikwazi ukuzibhilidela ezethu ama-hydroponic system ukuthi, uma sicabanga neyinkinga zakhona seyizokwazi ukuzicazulela zona.

Abasebenzi yibo kabanzi bafunekayo ku-automation ngoba imishini le idinga bona abasebenzi ukuthi bakwazi ukuyi-maintainer, futhi bakwazi ukulungisa izinkinga ezivelayo kule mishini. Futhi i-automation yenza imisebenzi yabantu ibe lula futhi ayicedi imisebenzi.

Kuyaxabanisa ngempela ngoba abantu abasakwazi ukuthola amanzi ngendlela efanele futhi into enye abangayenza ngoba yindawo indawo indelo ye-nature, kushukuthi kwamanje kungamele abantu bathole ama-reservoir futhi nama-JoJo tanks. Bakwazi ukuzibekela amanzi wabo uma imvula iba ina ngoba i-global warming, phecelezi ushintsho lomhlaba wonke jikelele.

Uma abantu banemali bayakwazi ukuthi bakwazi ukuthenga izingubo ezibizayo kakhulu kodwa lokho kumosha imvelo, indali izilwane ziyaphela futhi phecelezi ziba-extinct. Ngoba abantu benza amaleda nama-textile phecelezi adurayo kakhulu.

Intsha mele izifundise kabanzi ngokutshala futhi izifundise i-hydro plantation system ngoba intsha seyihlala emadolobheni, ingaba into elula kabanzi for intsha uma ingazifundisa i-hydro plantation system ngoba intsha isaba umsebenzi onzima wasemaplazini ekhaya. Futhi ingazifundisa kabanzi ukuthi emadolobheni angaphesheya Afrika batshala kanjani izitshalo, ngoba isimo sezulu sishintsha nabo kumele bahambisane naso.

Izindawo zokuhlala ziningi ezingaheha abavakashi njenge-Kruger National Park nase eKwaZulu-Natal, bantu nase-Cape Town, North West kunezindawo eziningi kakhulu eNingizimu Afrika engaheha abavakashi bangaphesheya. Futhi kuna nasemalokishini indawo kwamanje abantu sebayazitshalela izilimo zabo mabathole ubala oluvulekile bazitshalela, so indawo ziningi.

Okushintsha ngoba ama-celebrity bathanda ukukhombisa izindwangu ezahlukahlukene. Lokho kuzokwenza ukuthi abantu nalaba bama kuma-social media bangene ezingubeni ezehlukahlukene, futhi kwezendwangu esikhathini esizayo kuzobe kuthini? Abantu bazobuyela emasikweni kwawo namakhala futhi ama-YouTube nama-Facebook, phecelezi ama-social media bakhombisa abantu ngaphesheya ukuthi bona bagcoka kanjani, baziphatha kanjani ngamasiko wabo.

Kwikhwalithi yamagilibisi kufana nokuthi umhlabathi nalapho phecelezi e-Western Cape kula ne-weather yakhona ihambiselana nokuthi amagilibisi wakhona akhula kanjani. Futhi sibheka nokuthi nekhala yakhona amagilibisi lawo mawabola akwazi ukubola isikhathi eside na ngoba ukuthi iwayini beyihlala isikhathi eside ila bathi khona ilaba, iba nekhwalithi eningi. Amagilibisi amhlophe sithi ngoba i-white wine, kumagilibisi abomvu sithi i-red wine futhi ingadliwa ngeyinhlobonhlobo ezahlukene. Kodwa emazweni amanye i-wine okwafika hydro system, abantu bangakwazi ukuzikhulisela amagilibisi wabo bazenzele i-wine yawo ezehlukahlukene.

Mngani wami Mandla, mina njengoba nami ngitshala kodwa le sizini le imvula, izikhukhula ziyasimoshela izitshalo zethu, asisakwazi ukutshala kahle. Kodwa-ke ukuba manje ngize ngize kuwe ngizokubuza ukuthi izindlela ziphi mina nawe esingazisebenzisa ukuthi sikwazi ukutshala kangcono futhi iy'tshalo zethu sizithole zikhule kahle ngendlela efanele. Mandla ukuthi nami phecelezi i-production yami yale y'tshalo lezi ngifuna ukuthi nami ngikwazi ukuthi kube iy'tshalo eziningi ezidlule ukuthi nami ngikwazi uku-provide-la umndeni wami ngezilimo. Le sizini le ezayo le ngifuna ukuthi ithole imvula ine kahle iyitshalo zami zibe zinkulu, amakhabishi namabhutata sikwazi ukuthengisa kahle kule sizini.

Mina uhlobo engiluthanda kakhulu ihlobo lommbila ngoba ummbila ufuna imvula iya amasizini wakhona ayeza ngesizini ngesizini, ummbila awuhlali ushoda futhi ummbila umnandi, ummbila yisizini yakhona mina ngathatha iy'tshalo zommbila ngazithengisela zona futhi emadolobheni. Futhi abantu bayawuthanda kakhulu ummbila, ngakwazi kwenza ukuthi ngenze nempuphu ngawo futhi ummbila.

Kubaluleke kakhulu ukuthi iyinkukhu zami zithole imigomo nemibithi ngoba iy'nkukhu zikwazi ukuthola nenculazi yokugula masishane, futhi inkukhu zingabeka iy'mpilo zabanye abantu engozini futhi iy'nkukhu njengoba ngoba amasizini amanje phecelezi ama-climate change. Into kuba nzima kakhulu ngoba inkukhu bathi zi-sensitive kakhulu so, bekubani nendawo elungile, ethole imigomo nemibangela nemithi efunekayo.

Izikhukhula sezulu sinomthelela omubi kakhulu ezikhukhuleni ngoba abantu kumele batshale, abantu kumele badle futhi isimo semnotho sobanzima ebantwini bomphakathi. Ngoba izinto zizodura futhi izitshalo angeke zisaphuma ngendlela efanele.